Dikgang tse di seng boammaaruri di utlwisa botlhoko thata ka gonne ka matsatsi a mangwe di dira gore maAforika Borwa a lwane ka bo bone.

Ke nagana gore porofese e nngwe le nngwe e na le mmino wa yone jaaka ko Bokone Bophirima go tletse baTswana, ba utlwela dipina tsa Setswana. Ko porofenseng ya Kwa Zulu Natal-a go tletse maZulu, ba utlwelela Maskandi kgotsa tsone dipina tsa seZulu. Ko Limpopo go tletse maPedi thata, ba utlwa dipina tsa sePedi. Mme mo porofenseng ya Gauteng go na le batho, dipuo tse dintsi-ntsi so o mongwe le o mongwe o utlwelela pina e a e batlang.

Di-App-e tsa go romela molaetsa kgotsa di-voicemail-e go dirile botshelo bo nne botoka thata ka gonne ga o leka go leletsa motho, a ba sa tshware mogala wa gagwe wa letheka, o ka mo romelela molaetsa kampo voicemail mme motho oo a boela mo go wena morago ga a bona molaetsa.

e simolotse.

Mogala wa ka wa letheka wa ntlha o ne o sena dilo di le dintsi mme ke o ratile thata ka gonne ne ke kgona go bua le ditsala tsa ka tse di kgakala le nna. Ka gonne ne ke le mmotlana ke ne ke sena le bothata ne ke o rata ka pelo ya ka yotlhe.

Botlhale ba maitirelo bo ka senyega nako e nngwe le e nngwe ebile ga botshepege, mme botlhale ba batho ke botlhale bo dulang bo le teng ebile ga gona sepe se se ka bo fetolang.

Dipolatefomo tsa go stream-a mmino di dirile botshelo botoka thata ebile botlhofo ka gonne ga re sa tlhole re tsamaya re ya go reka di-CD. Ga re batla mmino re ka o lebelela mo megaleng ya rona ya letheka kampo mo thelebišeneng le tse dingwe tse dintsi.

Metswedi e mengwe ya dikgang e gasa dikgang tse e seng nnete ka gonne ga ba batlisise thata mo dikganyeng tseo. Ba tsaya se ba batlang go se tsaya e be ba gasa sone. Ka seo ba batla go nna le bareetsi ba ba ntsi ebile ba batla go nna bone ba ntlha go gasa dikgang tseo.

Megala ya seatla e dirile botshelo botoka thata ka gonne ga o tlhoka motho o ka mo tshwara ka mogala mme motho a tla a tla go thusa. Le ga o batla go bitsa mapodisa kampo o batla go bitsa koloi ya balwetse o ka dirisa mogala wa gago wa seatla mme wa ba tshwara ka mogala e be ba tla ba potlakile ba tla go go thusa.

Metswedi ya tshedimosetso o ka e dirisang ebile e ikanyega ke SABC News, ke News twenty four, ke ACA News le radio.

Mongwe wa kgwebo a ka phatlhalatsa kgwebo gage mo sealemoyeng kampo mo thelebišeneng gore batho ba kgone go itse ka yone, ebile seo se ka mo thusa thata mo go godiseng kgwebo ya gagwe ka gonne le batho ba ne ba sa itse sepe ka kgwebo ya gagwe ba ka itse le batho ba ba kgakala, ba ka itse ka kgwebo eo.

Tiriso ya mogala e e matlhajana e ka siama gape e ka se siame mo baithuting. E ka siama ga moithuti a batlisisa ebile a dira dilo tse gage tsa sekole ka yone. Gape e ka se siame ga moithuti a dula a le mo mogaleng wa gagwe mme a sa dire mmereko wa gagwe wa sekolo kgotsa a sa ithute.

Nnyaa, ga ke motho o o reetsang seromamowa ebile ga ke itse le lenaneo le le lengwe go tla seromamowa.

Thekenoloji e dirile bonolo gore mmino o phatlhalale le gore batho ba itse ka mmino o o rileng. Nna ga ke batla go reetsa mmino ke o reetsa ka Spotify kgotsa ka YouTube.

Metswedi e re tlisetsa dikgang tse di kgakala le rona di nne gaufi ebile re fa tshedimosetso e re tshwanetse go itse. Le ko nako e go potlakeng ka yone kgotsa nako ya mathata e a re itsise ebile e re fa le maemo a bosa. Se se monate ka yone ke gore go na le ya Sekgowa, go na le ya Setswana, go na le a seZulu, dipuo tsotlhe tsa mo Aforika Borwa ba kgona go fa tshedimosetso ka tsone.

Dilo tse dintsi tse batho ba di dirang tse di seng mo molaong ke tse batho ba di bonang mo dithelebišeneng. Ke tla re thelebišene e fa batho tlhaloganyo ya go dira dilo tse di seng mo molaong.

Go gasiwa dikgang tse e seng boammaaruri go dira gore batho ba sa tshepa dikgang, sengwe le sengwe se se gasiwang batho ba sa se tshepa.